Ee, ke akanya gore moaparo wa setso o ka apariwa mo meletlelong e e tlotlegang jaaka di-conference-e, bogolo jang fa o batla go bontsha setšhaba le boikgantsho jwa gago. Go a thusa fa o kgetha diaparo tse di phepa tse di nang le merelo e e botoka le mebala e tlhomegileng. Gore di nne le ponelopele e e siameng mo tirong. Moaparo wa setso o ka dira gore batho ba o lemoge gore o na le tlotlo mo setšhabeng, mme gape o dira gore o ikutlwe o itekanetse.

Ke nagana gore moaparo wa setso wa basadi o montle ke o dirilweng ka mmetshe ya bogologolo le mebala e mebala-bala, jaaka seaparo sa Sesotho se senang diphologolo le mabala e tlhomegileng. Ke nagana jalo ka gonne o bontsha boswa, bogologolo jwa setso le boikgantsho jwa mosadi. Moaparo o o dira gore motho a ikutlwe a itekanetse, a tlotlegile ebile a supa tlotlo mo setšhabeng sa gagwe gape o kgona go tshwana le ponelopele ya maleba le meraro e farologaneng e tlisang boitumelo mo tikololong.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

Fashion-e, diaparo, dibaga le dilwana tsa go ikgabisa di bontsha setso sa motho ka mebala, meraro le tsela e e tlamehilweng ka yone. Ka sekai, seaparo sa Sesotho se na le mebala e tlhomegileng le dibaga tse di tshwaragantsweng sentle, se bontsha dingwao le ditumelo tsa setso. Dilo tseno di supa boikgantsho le tlotlo mo setšhabeng, gape di bontsha gore motho o itekanetse ebile o tlotla setso sa gagwe.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

Ee, ke akanya gore diaparo tsa setso di ka tshela mmogo le di-fashion-e tsa segompieno. Fa di ka kopanywa sentle di bontsha bogaka le maitshwaro a setso, mme gape di dira gore motho a nne le ponagalo e ntšhwa e e kgethegileng.

Ditso tse di farologaneng di tlhotlheletsa basadi ka mekgwa e sa tshwaneng ya go apara jaaka mebala, diaparo le mekgabiso. Diaparo tsa setso di thusa go boloka ngwaoboswa ka go bontsha semelo le maitshwaro a setšhaba gape di ruta ditlhopha tse di tlang ka histori ya bona.

Ee, fashion-e ya segompieno e thusa go rotloetsa le go lekana ga basadi le banna ka gonne e tlosa melawana ya bongwe mo go apareng. Fa banna le basadi ba apara diaparo tse tshwanang go bontsha gore botho bo botlhokwa go feta bong mme seno se dumelana le metlha ya gompieno ya tekateko le tokafatso.